Ukuvunwa kwamanzi emvula kuwumgomo wokuqoqa nokugcina amanzi emvula, ukuze asetshenziswe ngesikhathi sesomiso. Abalimi bangasebenzisa izindlela ezifana namathange amanzi, izimbiza zokugcina amanzi, kanye nokwakha imigede yokugcina amanzi ensimini.

Uma uMaNtuli ekhetha izitshalo, kuzomele acabangele isimo sezulu, uhlobo lomhlabathi, amanzi atholakalayo, nesikhathi sokuvuna. Kumele aqinisekise ukuthi izitshalo ziyakhula ngesikhathi esifanele sendawo yakhe.

Ngihlela isikhathi sokukhuliswa kwezitshalo, ngokulandela izinkathi zonyaka. Ngisebenzisa izindlela zesimanje nezendabuko, ezifana nokutshala ngezikhathi zemvula. Ngiziguqule izindlela zendabuko ngokuhlonipha izinsuku zokutshalo ezisuselwa emikhubeni yomphakathi, nokusebenzisa izindlela zemvelo zokuvundisa umhlabathi.

Abalimi abasafufusa ezindaweni zasemakhaya babhekana nezinkinga ezifana, nokusweleka kwemithombo yezimali, amanzi, nezinsiza zobuchwepheshe, kanye nezimo zezulu ezingaqinisekile ezithinta ukukhiqiza kwabo.

Impova yomoya isakazeka ngobuningi, kodwa ayiqondile, inezinga eliphansi lokuphumelela. Kuyilapho izinambuzane nempova yamanzi kunembile futhi zithuthukisa impumelelo yezitshalo. Izitshalo ezithuthwa umoya zinezinthako ezilula, nezimpova eziningi, kanti ezinye zinemisoco eqinile, nezinamandla okuheha izinambuzane.

Ukudla okusha kunempilo kakhulu, ngoba kugcina izakhamzimba zemvelo ngaphandle kokucutshungulwa. Ukudla okufriziwe, nokufakwe ethinini kungalahlekelwa izakhamzimba. Futhi kube nezithasiselo ezingaba nemiphumela emibi.

Abalimi bangazijwayela izimo zezulu ezishintshayo, ngokusebenzisa izindlela zokulima ezibhekela izinguquko zezimo sezulu, njengokusebenzisa izitshalo eziqinile, futhi ezihambisana nesimo sezulu esishintshashintshayo. Futhi, ukubambisana nezazi zezulu, kanye nezinhlelo zokubikezela isimo sezulu kungasiza ekuthuthukiseni izinqumo zabo.

Izindleko ezihambisana nokufuya izinkomo, zingafaka phakathi izindleko zokuthenga izinkomo, ukudla, amanzi, imithi, kanye nezingxenye zokulawula izifo. Futhi, kuzodingeka ukuba ube nemishini yokuphatha izinkomo njengama-fencing, nama-shed.

Imithelela yezemvelo yokukhiqiza ukudla okufakwe ethinini, neqhwa, ihlanganisa ukungcola kwemvelo, ukwanda kwegesi ye-carbon dioxide, kanye nokuncipha kwezinsiza zemvelo, ezifana namanzi. Lokhu kuholela ekuhluphekeni kwemvelo, kanye nezinguquko zesimo sezulu.

Ezolemo zingasiza ekunciphiseni ukungalingani kanye nobubha eNingizimu Afrika, ngokuthuthukisa amathuba emisebenzi, ukwandisa umkhiqizo wezolimo, kanye nokunikeza ukufinyelela kokudla okudingekayo ezindaweni ezihluphekayo. Lokhu kusiza ekuphuculeni izinga lempilo, kanye nokukhulisa umnotho wendawo.

Izixazululo zesikhathi eside zokuqinisekisa ukutholakala kwamanzi okunisela, zihlanganisa ukutshala, izindlela zokugcina amanzi, ezifana nezinhlelo zokulondoloza amanzi, izinhlelo zokuhlanganisa amanzi, kanye nokuphucula izinqubo zokuphatha amanzi ezisemhlabeni. Futhi, ukusebenzisa izindlela ezihlala isikhathi eside zokulima ezifanele izimo zesimo sezulu esomiso kuyasiza.

Izikhathi ezedlule zokukhula kwezitshalo zibhalela impendulo nenjabulo, kodwa zihlala nazo nezinselela ezenza umuntu azizwe ekhungathekile. Ukugcina umbono omuhle phakathi kwezikhathi ezinzima kudinga, ukubeka amathuba okuthuthuka, nokufunda ezintweni ezinzima, ukuzithiba nokuhlala unethemba.

Imakethe yepulazi ingakwazi ukuheha abavakashi bamazwe namazwe, ngokunikela ngezinto ezehlukile zomdabu, njengokuhlola amasiko, ukudla, kanye nezenzo zokulima, futhi inikeze amava ahlukile kwezemvelo. Ukwethula izinhlelo zokuvakasha, ezifana nezinsuku zokulima, kungakhuthaza izivakashi ukuthi zivakashe.

Nginganikeza ulwazi oluhlobene nezolimo, njengezindlela zokulima ezihlakaniphile, nezokuphatha amanzi, kanye nokusebenza ngezindlela ezibuyiselana emuva imvelo. Ngokusebenzisa amakhono okuphatha izitshalo, ukuqonda izimo zezulu, kanye nokuphatha kwezinsiza, ngizoba nomthelela ekukhuleni kwezitshalo, futhi ngithole inzuzo, izinzuzo zokuxhumana nabanye abalimi.

Ukuze ngilungiselele inhlabathi ngesikhathi sokukhula kwezitshalo, kumele ngihlole izinga lempilo yomhlinzeko, ngibeke amavithamini ezifakweni ezifanele, futhi ngiqinisekise ukuba izinga lokuthambisa izichibiyelo ezithuthukisayo, zifaka ukusebenzisa umanyolo wemvelo, izikhumbuzo zokugcina amanzi, kanye nokuvikelwa kokutheleleka kweminye imithombo.